Amasiko afaka isandla kubunikazi kanye nomphakathi ngokuthi, one, ukugcina amagugu amasiko. Two, ukuthuthukisa umuzwa wokuba ngowabanye. Three, ukudala okuhlangenwe nakho okwabiwe nezinkumbulo. Four, ukuqinisa izibopho zomphakathi kanye nokubumbana.

Ukufinyeleleka kolimi kubalulekile ekuhlanganiseni nasekubumbaneni komphakathi. Ukunqoba izithiyo, one, abantu ngabanye, funda imishwana engukhiye. Sebenzisa izinhlelo zokusebenza zokuhumusha. Two, izinhlangano, ukusekelwa ngezilimi eziningi, izinsizi zokuhumusha izinto ezihunyushiwe.

Imithandazo kanye nemikhuba ngesikhathi sokuzalwa kanye nemikhosi yokuqamba amagama, one, qinisa izibopho zomndeni. Two, gqugquzela ukuzibandakanya komphakathi. Three, dala okuhlangenwe nakho okwabiwe. Four, nikeza ukusekela ngokozwelo. Five, gubha impilo entsha, uthuthukisa umuzwa wobunye, nokuba ngowabanye.

phakathi kwamaZulu, ukudla, one kuhlanganisa abantu ngesikhathi semikhosi kanye nemibuthano. Two, kubonisa umoya wokungenisa, izihambi nenhlonipho. Three, kuqinisa izibopho zomndeni nezomphakathi. Four, kudlala indima ebalulekile kwezamasiko nezendabuko.

Emshadweni wesintu wesiZulu, one abakubo kwamkhwenyana bapha umndeni kamakoti ilobolo. Two, umkhosi uhilela imvunulo yesintu, ukucula nokudansa. Three, umakoti unikeza igama elisha futhi wamukelwa emndenini womkhwenyana. Four, amadlozi ahlonishwa ngemithandazo nangeminikelo. Five, kuphakelwa ukudla kwesiZulu okunjengomgqushu. Six, umshado uvame ukuba umgubho omibalabala futhi onamandla wothando, umndeni namasiko. Zilungiselele umgubho ojabulisayo nojabulisayo.

Izithiyo zolimo zingakhinyabeza ukubumbana komphakathi kanye nokwakhiwa komphakathi ngokuthi one, ukunciphisa ukuxhumana nokuqonda. Two, ukudala ukuzihlukanisa nomphakathi. Three, ukuqinisa ukwehlukana kwamasiko nobuzwe. Izixazululo ilezi, amakilasi olimi nokuqeqeshwa, izinkonzo zokutolika nokuhumusha, izinhlelo zomphakathi nemicimbi ngezilimi eziningi, izinhlelo zokushintshishintshana ngamasiko, amathuluzi okufinyelela ulimi asekelwe kubuchwepheshe.

Abaholi bomoya badlala indima ebalulekile ekuqanjweni kwemikhosi, one, imithandazo nezibusiso eziholayo. Two, ukwenza amasiko kanye nemikhuba yokuhlanza. Three, ukuncenga amadlozi nesiqondiso saphezulu. Four, ukunikeza isiqondiso esingokomoya nokuhlakanipha. Five, ukunikeza amagama angokomoya nezibusiso enganeni.

Izingoma zomdabu nomculo wamasiko ahlukene. Ukufana, one ukuveza imizwa nokuxoxa indaba. Two, ukusetshenziswa enesigqi. Three, ukubaluleka komphakathi nokusebenza ngokubambisana. Umehluko, one, izinsimbi eziyingqayizivele nemiculo. Two, izindikimba zamalirikhali ezihlukene nezilimi. Three, ukuboniswa kwamagugu, umlando namasiko.

Izinqubo zokukhulisa izingane zabesilisa sezishintshile, one, ngokwesiko, ukugunyazwa kugcizelelwe isiyalo. Two, isimanje, ukukhulisa ukubonakaliswa kwemizwelo. Three, ithonywe, ubufazi, ukuguquka kwezakhiwo zemindeni, ukuhwebalana kwembulunga yonke nokuhwebalana ngamasiko.